Di itekanelo tse di tlhokagalang mono ke nnang teng ke metsi, botlhokwo ba dikolo tsa bana ba kgonang ka matsogo nako ya child service.

Mongwe le mongwe a tlhokomele ke ba ga bone ka gonne ba ga bone ba itse makoa a bona mafelo a mangwe ga nna sentle.

Ka lefelo le le phepa le le nang le metsi a tswang ba kgono jang ka nako mme dilo tseo ga di diragale ka mafelo a mangwe.

Bangwe maikutlo a bona a tswa ba kwatile ba utlwile botlhoko go sa siama e le tota.

Ba leloko le setšhaba ba na le seabe ka gonne ke bone ba ba tlhokomelang bagodi ka nako tsotlhe mme ke bona ba itseng batho bagodi gore ba jang.

Go na le nako e ba dirang metshameko ya bagodi le nako ya go tsamaya mo tseleng ba ba nwesa ditlhare tsa bona mme ba phela le bona nako tsotlhe.

Bangwe ba ya community hall ka go tsenelelang ditirelo tsa go tlhalosa ka bophelo mme ga di patele ke mahala.

Mo nakong ya gompieno ba ba thusa go ba neela madi a di-grant-e mme ga ba dire ka bontsi.

Madi a lekano gongwe a se madi ba ka dirisang for kgwedi yotlhe mme for ba bangwe a siame .

Go dira yalo ba ka nna ba tsena mo website-ng ya SASSA dot grant pension kgotsa ba ka batla kwa di-ofising tsa SASSA kwa di leng teng.

E ama thata ka gonne e kgona go thiba mo go thibegang mo go tlhokagalang le mo go sa tlhokagalang e thusa bantsi.

Ka mengwaga e le sixty years ka gonne o ka se duelwe phenšene funds o na le dingwaga di le eighteen.

Go ka diriwa mobile clinic e ka kgonang go ya ko bone mme e ba thuse.

Go ka diriwa gore ba tsewe ke government-e a rona kgotsa ba dire mobile clinics.

E thusa go le gonnye ka gonne ga se batho botlhe ba re thulaganyang le nako ya go kry-a dilo tse tshwantse ba di kry-e.

Go botlhokwa thata ka gonne go na le batho ba bangwe ga ba na madi a transport-o le madi a go tloga kwa ba nnang teng le kwa mekhukhung e ba nnang ko yone ga e nna sentle.

Ke malwetse a go tshwana le flue, go utlwa bolo, mooko.

Go ya ka nna gore ditleliniki di nne di le dinnye ke bothata ka gonne batho ba palelwa ke go fitlha ba bangwe ba swela Ka mo dintlong, ba bangwe ba palelwa ke go oketsa thuso mme ga ya siama e le tota.

Bangwe ba dirisa ditlhare tsa bone traditional medicals tsa setso gore ba kgone go dira mmele wa bone o nne sentle.

Matsapa a mantsi a batho ba fitlhelang ke gore bangwe kwa ditleliniking ga ba thusiwe mme ba bangwe ba tshaba go utlwa ditaba tse maswe.

Go botlhokwa thata ka gonne o tla fitlhela bothata o ntse o le mo tseleng kgotsa wa tlhokofala kgotsa wa edibala mme mmele wa gago wa palelwa ke go dira sentle, o tshwanetse go thusiwa fa o fitlha tleliniking ka gonne mmele wa gagwe ga o bereke jaaka metlha.

Re itumela thata Ka bo nurse le bo doctor ba ba berekang bosigo bontlhe mme ka gonne ga ba na nako ya go tshwana le rona, ga ba ikhutse ga ba robale mme ba tseya nako ya bona go tlhokomelana le rona mme go na le batho ba bangwe ga ba itumelele bona ka gonne ba ba tseya tlase.

E ka thusa thata ka go dira di mobile clinics go fokotsa di-line tse telele le go ema sebaka ka gonne bolwetsi ba madi ga ba itekanelang mmele wa motho le tota.

Go dira ditleliniki tsotlhe e nne tsa batho botlhe go sa nna le tse di or poraefete e nne tsa batho botlhe.

Malwetse a re tshwara botlhe malwetse ga a kgethe ga go le jaana ditleliniki di tshwanno nna gotlhe di tshwanetse go tshwana ka gonne malwetsi a re tshwarang a re tshwara botlhe ga a farologane mme a farologane a gore a re tshwara jang mme re tshwanetse gore ditleliniki di nne gotlhe le batho botlhe ba kgone go kry-a ba kgone go tshwaragana le meriana ya bona.

Le tshwanetse go dira gore di tsamaye nako le nako e sa nna gore di tsamaya nako eo di tla nako eo e nne nako le nako gore batho ba kgone go itse ka malwetse.

Fa go le jalo go siame mme ke tiro e ka thusang batho ba le bantsi ka gonne go bala go mo go a thusa mme le go bontsha go a thusa go se tshwane le fa motho a bua le wena fela mme a sa bontshe selo e ke taba e botoka tota.

Bangwe bolwetsi ba sukiri ga tshwane bangwe ba fofulelwa bangwe ba mme go thusa jalo bangwe ba iponela gore ba ntse ba nwa ba ja dijo tse di naleng sweets, bangwe bona ba ithatela go nwa meriana e ya dingaka.

Mo lenanegong le le ntseng jaana mme molao wa rona wa Aforika Borwa ga o tseye serious mme ga go le jalo motho wa teng o tshwanetse ya kgotlhesekelong, mme a tshwarwe.

Bangwe gago le jaana ba tshwanetse go bona di-social workers ka gonne ga re kopane le bothata bo bo tshwanang mme health services e tshwanetse go kopanya di,-social workers di le ngata.